Koloi ya ka ya pele nka se kgone hore ke rekise ka ho ba ke nkile nako hore ke e patale le hore ke reke. Jwale ne ke tla bona ho le bobebe hore ke se ke mpe ka e rekisa, ke mpe ke nke e ngwe ke kgone hore ke qalelle fatshe ke e patale le yona. Ho ba koloi ena ke tswa hole le yona.

Karete ena ya ho reka ka sekoloto ke bona e se bohlokwa haholo hobane diphahlo re ka kgona hore re di-laybye. Le teng re ka kgona gore re bule account-o o ya tsona diphahlo. Mosebetsi wa lona le karete lena, empa feela e tlaba taba ya hore re tlabe re patala tjhelete e ngata kgwedi le kgwedi. Le teng re sa hloke diphahlo kgwedi le kgwedi.

Ke ha a sa bona hore dikoloto tsa hae di ngata, mme ha sa tla kgona hore a di patale. Le teng o se a hloleha jwale ka hoba taba ena ya ho hloka overdraft facility ke yona feela tsela e tla kgonang hore e mo thuse. Sekoloto sona ke ntho e re phelang le yona ka mehla le mehla. Mme ho bohlokwa gore batho ba iphumanang ba hloka overdraft facility ba etse ba gore ha ba ikenye dikolotong tse ngata.

Tshebetso ya dikopo e qala ka gore o qale o ngodise. Ha o ngodisa, o ngodisa le hore o so beha letsatsi lena tjhelete ena ya teng e tle e tla hula ka teng. Le gore ho na le kontraka oe sign-ang e tsebisang hore o tla patala bokae? Le teng e tla o thusa ho eng taba ena ya dikopo tsena.

Forex ke e tseba ka hore ke tsela ya ho iketsetsa tjhelete e leng jwalo e le taba ya di, taba ya investment-e.

E bohlokwa haholo e ya hlokeha hobane insurance ena e tla o thusa mohlang o batlang ho kuka modula fatshe. Insurance ena e ya kgona le gore eo thuse le ha o batla hore o pate motho a ne a le wena haholo o kgone hore o s'ka be o ntso o sokola o batla tjhelete.

Di-company tsena tse ke tsebang ka tsona ke hore di a thusa haholo. Ka hoba ha o ile wa ya wa lo bona ngaka ha ona tjhelete oe patalang, empa jwale e nka mona medical aid-ing ena. E be e le yona e kgonang hore eo patalle. Jwale o nka kgona hore o ye ngakeng o se na tjhelete, empa o ne o na le yona medical aid ena.

Disability cover ena e tla kgona hore e thuse moreki enwa ha ka lemala mosebetsing. E tla kgona hore e mo cover-ele tjhelete ya hore a kgone ho ya sepetlele. A be yena a se a patale letho moo sepetleleng seo. Le teng o tla kgona le ho ya private hospital-e, a kgone hore a fumane thuso dingakeng tse hodimo haholo tse tla kgona hore di mo thuse ka yona hee disability cover ena. O tla kgona le ena hore a fumane thuso e kang jwalo ya di-physitherapist, a kgone hore a kgutlele maemong a hore a kgutlele mosebetsing hape.

Nka e amohela hoba jwale e tla kgona hore e nthuse. Ho nthuseng a ka, e tla kgona hore e lokise le eo e bitswang ka hore ke credit score ya ka. Nna nka e amohela kannete hore ke kgone hore ke etswe dikolotong tsena.

Ha o na se nsitang hore ke etse hona jwale, ke e etse hona jwale. Ke ikuke, ho ba e tla nthusa haholo mohlang ha se ke dutse fatshe. Le tla kgona ke be na le tjhelete ya ho iphidisa. Ke kgone hore ke e ahele motse, ke kgone le ho ithekela koloi. Mme e bohlokwa haholo taba ya hore motho ha se a le dilemong tsa ho dula fatshe, a be na le tjhelete e tla mo kganna hore a tswelelle, a tswele pele.